Ee, kea di tsamaya dikopano tsa lelapa ebile di bohlokwa hobane tulong eo ke leng ho yona. Ha jwale re na le bothata ba motlakase haholo mme ha ke sa ya dikopanong ha ke no tseba ka diqeto tse nkuang. Ke mohlomong ho mo councelor-ara kapa ba ba re emetseng hore na re tlamehile re etse jwang ho qetela re lokiseditswe jwalo ka ba bang.

Tjhe ke bona ba sa kgathalle setso ho hang hobane le puo tsa mo di sa bue fela ka hara batho ba sa bollang. Teng nnete batho ba beng ba maipato ba susumetswa ke tjhelete ha o engwe.

Dikerekeng ho bua ka Modimo, mme setso sa bua ka badimo. Ee ke di kgona di le pedi hobane moo ke tlwangwang ke setso kea etsa mme ka Sontaha ke kgutle hape ke kerekeng. Ha hona phapang, ebile ha hona moo di di hlabanang teng di dia tsamaellana. Ha ke tlameha ho phahla ke bitsa Modimo le Badimo. Jwale di tsamaya di kopana di mpa feela di senywa ke motho a a senang kutlwisiso e felletseng.

Re ka saoa bophelo ba di toropong hobane hona le tulo tse ding moo o sa tlamehang le ho hlaba nku toropong. Empa hee nna ke sola le kgodiso ya motswadi ngwaneno wa hae. Ha motswadi a beile molao ngwana a keke a ho tlosa, empa ha re tlohela bana ho etsa boithatelo ke mo re lahlang teng re le batswadi.

Dijo tsa setso ke dijo tse monate haholo tse senang mafura kapa lona letswai le le ngata mme di matlafatsa mmele, o fumana le di hahammele tse hlokehang ho tsona. E bile o tseba le hore di jwang. Bothata ka dijo tse kantle kapa di-take-away di mafura a mangata di letswai le lengata mme hona ho beha maphelo a rona kotsing mafung a tshwanang le bo phahamong ya madi ha lehlakore, le dihloho tsa sa foleng.

Tjhe, nnete fela ho bohloko Ke tla sheba haholo di kgutsaneng. Ha ho motho ya hlokometseng hore ba ya ja kapa ba ya tsoa hoya sekolong. Mme setjhaba se kgutle se iphapanya eka ha ba bone empa ha bana bao ba qala ba etsa dintho tse tswileng tseleng ebe sona hape setjhaba se fanang ka kotlo ho bona. Ho bohloko ha kakang hobane setjhaba se kgutle se shebane le bana ba bona se se etsetse bana ba bo bona. E re ngwana ha etsa phoso ha sena motseadi a supiswe lebitla kapa ha atla atlo kopa a supiswe lebitla. Ba bue mantswe a tshwanang le a reng o jele wa hao, o jele mmao ka tlala.